Ndicinga ifenitsha yabantu abamuvayo ingathuthwa ngololiwe. Abantu abasuka let's say from Western Cape to e-Eastern Cape, uloliwe angasetyenziswa for ukuthutha loo fenitsha. Ndicinga iipali, zinokuthuthwa iipali ezizawuthi zisetyenziswe ziidepo zoololiwe. Ndicinga namalahle, anokuthuthwa nawo ngololiwe. Ndicinga neemoto zingathuthwa ngololiwe. Xa kumelezeke uba imoto ithengwe eKapa ithengwe ngumntu ose-Eastern Cape, ndicinga into yoba ibinokufakwa kuloliwe, ithuthwe ngololiwe ide iyofika apho iya khona.

Ndingavakalelwa kakubi kakhulu kuba kaloku xa ungumntu osebenza ngabantu kumelezekile into yokuba uhlale ucocekile, kuba kaloku akukho mandi nawe njengomntu oqashe iUber ufikele kwimeko apho kunganuki kamandi khona, kunuka kakubi. Loo nto leyo yile izakwenza into okuba ungaze uphinde ufune kwakhona ukusebenzisa ii-services zaba bantu. Loo nto ithetha ukuthi into yokobana iza kumbalekisela ngee-customers kuba ke xa usebenza ngabantu kumelezekile ucocekile wena esiqwini kucoceke kunye nemoto yakho le ihamba ngabantu.

Bayachaphazeleka. Isizathu ndisitsho njena ibhasi sesona sithuthi siafodekayo kwaye ebhasini niyazazi mos into yokuba niyalithenga itikiti lenyanga. Already sewuliplanile uyazi amaxabiso akhona ukuba athini and kwaye kaloku ibhasi asosithuthi esisoloko sinyuka njengezinye izithuthi. So abantu abanintsi bazawubethakala kuba ke abantu abasebenzisa ibhasi ngabantu ke abangaphangeli kwiindawo apho barhola iimali ezinkulu. Ngabantu abarhola iimali ezilingene bona kwaye ezijongwe zizinto ezininzi. Kungako ndisithi into yoba iza kuba chaphazeleka ngendlela embi kuba kaloku bahleli benethemba into uokuba ebhasini amaxabiso ebhasi asoloko esezantsi xa kukhomperishwa with ezinye ii-transport.